I-Wi-Fi iqakatheke khulu ebantwini nemakhaya ngombana sifanele ezinye zezinto sizifune ngomaliledinini ukuze sikghone ukuzikereya zirerhe, okutjho bona i-Wi-Fi iyasirhelebha ukuze sikghone ukungena ku-internet, ekungiyo esipha ilwazi elinabileko ngezinye zezinto.

Ukuze ukghone ukuthenga idatha, uthenga i-airtime ntangi bese udayele iinomboro ophiwe zona ze-airtime. Nasele uqedile ukuzifaka iinomborwezo bese uthenga idatha. Enye indlela yokuthenga idatha kukobana ungayithenga nge-akhawundi yakho yebulugelo nanyana yebulungelweni, ungayithenga idatha nge-akhawundi yakho yebulungelweni.

Iye, liqiniso ngombana esikhathini sanamhlanjesi sesiphila ngaphasi kwetheknoloji khulu, ekwenza bona zoke izinto zenziwa yitheknoloji neendaba sezilethwa kumaliledinini ezinye zazo nasele sesizibona kumabonwakude vane sesizazi, sizazi ngaphambilini.

Amavidiyo avunyelwe ukusabalaliswa kumidiya ngeyabantu abangalwiko neyabantu abangaphathi iindaba zomseme nanyana abantu ababulanzi nabantu abangasebenzisi ihlamba ekulumeni yabo. Okutjho bona ngizo zoke lezo zinto ezingakavunyelwa ukusabalaliswa kumidiya.

Iye, asisekho isidingo sokufaka i-dish kwakho nanyana isikotlelo ngombana zoke izinto ezikumabonwakude sesinazo khona kumaliledinini na. Umuntu sekukuba nedatha naqeda lapho angene ku-inthanethi ngedatha lakhe.

Umuntu angeze akghona ukuyisebenzisa i-Wi-Fi ngaphandle kweenomboro efihlekileko ngombana inomboro leya ngiyo epha umuntu igunya lokobana akghone ukungena ku-Wi-Fi ekungasi ngeyakhe nanyana yakhe.

Umraro kungaba kukobana awukakathengi i-airtime nanyana awunamadatha nanyana umntamama akana-network.

Imidiya idlala indima ekulu khulu emnothweni wenarha ekubonakalisa ukuthi abantu nanyana inengi labantu ligcine selibulunga imali yabo fori imidiya le. Okutjho ukuthi abantu sele bayithathela phezulu khulu imidiya bayisebenzisa ngendlela edluleleko, ekubonakalisa ukuthi lokho kuzuza umnotho wenarha nanyana lokho kurhelebha abantu ukuthi bazuze imali edluleleko.

Umaliledinini wakho uyakghona ukukwenza bona ungadoselwa babantu ongabaziko nanyana ziinomboro ezifihlakeleko, uyakghona lokho kusiza ukuthi unciphise abantu inani labantu abakudosela umtato ungabazi nanyana bakudosele ngeenamba ezifihlakeleko.

Idatha mina ngilonga ngokuthi umaliledinini ngimsebenzisa lokha nangenza izinto ezibalulekileko kwaphela, lokhu okhunye kwemidiya angikusebenzisi, ngiyakuyekela nangizazi bona anginalo idatha elaneleko elingalunga ukudlala izinto zemidiya.

Umaliledinini ubasiza ngokobana lokha nakuneempendulo ebangazaziko nanyana kuneencazelo thize ebangazifumaniko ngeencwadini zabo kodwana banelwazi nanyana banesifiso sokwazi into leyo bayakghona ukungena ku-inthanethi bazume into leyo ebayifunako ndani ngemva kokuthi bayithole ndani kube basizakele.

Unobangela wokobana abarhatjhi bemirhatjho yomphakathi bangabhadelwa kukobana umrhatjho loyo usuke ungakghoni ukwenza imali eyaneleko ukuze ukghone ukubhadela abarhatjhi abakhona. Lokho kutjho ukuthi umrhatjho loyo uphazanyiswa yindlela yetheknoloji esele isebenza amalanga la ngombana zoke iindaba ebazirhatjhako nanyana ebaziphetheko thina sisuke sesiziphethe ngomaliledinini.

Iyangikghabhudlha khulu imikhangiso engena lokha nawulalele ku-YouTube iingoma ngombana esikhathini esinengi ufumana imikhangiso le ingakhambelani nento oyilaleleko okutjho bona lokho kukuphazamisa ekubukeleni nanyana ekulaleleni into oyifunako.

Awa uqinisile ngombana imirhatjho le iletha iindaba esele sezaziwa nanyana itheknoloji nemidiya zikhambele ngaphambili imirhatjho okutjho bona nase kuza iindaba zetjhumi ekuseni, awa, ze-iri letjhumi ekuseni lokho babe sesizazi, sizazi nge-iri lekhomba ekuseni.

Urhulumende akababoneleli abantu abahlala ngezabelweni nge-Wi-Fi.

Ikhamphani enedatha elibiza nconywana ngenyanga yikhamphani yakwa-MTN.

Amafilimu weSewula Afrika akhona begodu manengi khulu kwamambala. Okungangokuthi amanye wawo kubalwa hlangana i-movie ka-Mr Bones. Enye yawo kubalwa hlangana i-movie ka-Jackie China ekayi-ekthela eSewula Afrika ekuthiwa yi-Who Am I.

Umlingisi oyikutana, mlingisi ekubonakalisa ukuthi uhlangabezana neentjhijilo ezinengi esikhathini esinengi salelofilimu. Ende begodu nguye esikhathini esinengi otholakala ehlula nanyana anqoba iintjhijilo lezo ekahlangabezana nazo. Ekungikho ekusirhelebha bona sikghone ukuthola ukuthi nguye umlingisi oyikutani loyo.

Lokha nakwenzekako bona umlingisi uhlotjaniswa nendima eyidlalako efilimini. Lokho kusirhelebha nanyana kurhelebha yena ukuthi akwazi ukulingisa ngendlela efaneleko. Asiphe umoya waleyondaba elethwako nanyana ivutho indaba elingemva kwento le ekayidlalako.

Irhubhululo leli liyiqiniso khulu kwamambala. Okungangokuthi, iye nokho abantu abanengi lokha nakabukela amafilimu, bagcine bafunda okumbi nanyana bagcine bafunda okungakafaneli efilimini. Bangalandeli umnqopho nanyana umlayezo olethwa lifilimu nanyana balingisi abasefilimini. Okutjho bona irhubhululo leli liyiqiniso khulu kwamambala.

Abantu abangakghoni ukubhadela i-inthanethi bayadimeka ithuba lokobana bawabukele amafilimu adlalako lawa. Okutjho bona kufanele kuzanywe ukuthi kufakwe abantu abangakghoniko ukubhadela i-inthanethi ema-TV nanyana kumabonwakude. Bafakelele wona ama-movie lawo nanyana amafilimi lawo.

Mina amafilimu ngithanda ukuwabukela ku-inthanethi ngombana i-inthanethi ihlala ineendaba ezitjhisako, nanyana ezikitakitako neziimnandi ngamalanga. Okutjho bona ivuthondaba ngilifumana msinya lokhana lifilimu nangilibukela ku-inthanethi.

Yindlela yokubukela amafilimu engabiziko, yindlela yokuthi lokha nawufuna ukubukela ifilimu. Uthathe ithelefomu yakho nanyana udose iintambo uzifake kumabonwakude. Ukwenzelela bona ukwazi ukuthi zoke izinto ezidlala kumabonwakude nanyana ezibukelwa kumabonwakude ukghone ukuzibona nanyana ungakabukeli umabonwakude, ubukele umaliledinini wakho.

Ifilimu engeze ngalilibala, igama lalo lithi The Equalizer. Yingombana zinengi iimfundo engizifumene kulelafilimu. Ngaphandle kweemfundo ezifumeneko, umlingisi oyikutani uyidlala ngendlela erarako nemnandi.

Amafilimu ngiwathandela bona ayasiza ngesinye isikhathi ukwehlisa ukucabanga khulu. Ngesinye isikhathi asiza ekuthenini ufunde ezinye zezinto kiwo. Ukwenzela bona epilweni ungazenzi ezinye zezinto nofana nawufuna ukuphumelela uzenze ngendlela obone ngayo emafilimini. Ukwenzela ukuthi ukwazi ukuphumelela nawe.

Mina ngithanda amafilimu wamaguduva nalapha kuthuthumba khona isigidi kodwana ngithanda amafilimu wabantu abathandazako kodwana ngesikhathi sokulwa abakwaziko ukulwa. Nabangakuthandiko yokulwa, abafisa ukwenza okuhle nokulungileko kodwana basuke balawulwa sisimo ukuze bagcine sele balwa.

Amafilimu asabukelwa khulu okungangokuthi i-inthanethi ngiyo esebenza khulu begodu amafilimu adlalwa ku-inthanethi amanye wawo, sebawenza bona akhokhelwe nanyana abhadelwe ukuze ukghone ukuwabukela. Ngebanga lokobana abantu ababukela amafilimu sebabanengi khulu begodu bayabona abakhiphi bamafilimu lawo ukuthi ayafuneka amafilimi lawo. Yingakho bawafaka intengo ethile.

Idatha libiza imali ephezulu khulu amalanga la. Okusenza bona sigcine singasalithenga idatha. Kukobana imali efunekako le yinengi khulu.

Idatha liqakatheke khulu ngombana abantu abanengi balisebenzisela ukungena ku-inthanethi. Lokha umuntu nakafuna ukwenza umsebenzi wesikolo nanyana afuna ukubhalisa for umazisi, nanyana afuna ukubukela iindaba.

Ukuthumelana umlayezo akuliqedi idatha kodwana ukubukela amavidiyo kuyaliqeda idatha ngombana lokha nawuthunyelwa amavidiyo. Amavidiyo wakho uyawa-download. Okutjho bona uyawathenga ngedatha leli onalo uyawathenga amavidiyo la. Okutjho ukuthi uwathenga ngenani lama-megabytes akhona nanyana aphethwe yividiyo leyo.

Ukuze umuntu omunye nomunye akwazi ukubulunga idatha, ukuze lingapheli msinya fanele uzame bona angabukeli amavidiyo ku-inthanethi begodu ungathumelani amavidiyo nomunye umuntu. Okutjho bona idatha uzolisebenzisa lokhana nawuku-inthanethi, nawubukela iindaba nanyana nawufuna ukulalela umvumo nofana nawufuna ukwenza umsebenzi wesikolo. Ekungizo izinto engathi ziqakathekile esizenzako ngomaliledinini.

Lokha umuntu nakaphelelwe lidatha, umaliledinini wakhe angeze alunge ukungena ku-inthanethi. Ngesinye isikhathi ezinye zezinto ezikhona kumaliledinini angeke zisebenze ngombana izinto ezinengi ezikumaliledinini amalanga la zisebenza ngedatha. Okutjho bona idatha libaluleke khulu, kufanele uhlale unalo lokha nawumumuntu onomaliledinini.

Idatha lithengwa ngeendlela ezihlukileko. Elinye ulithenga esitolo, elinye ulithenga ngethelefomu ofana ulithenga ngomaliledinini wakho. Okutjho ukuthi kukhona lapha khona utobetsa khona.

Inani lamadatha lihlukile enarheni yeSewula Afrika ngombana akhona amadatha wamatjhumi amahlanu nahlanu wamaranda. Ekubonakalisa ukuthi ahlala iveke yoke nanyana amalanga alikhomba. Bese akhona amadatha wamakhulu amabili nahlanu wamaranda. Ekubonakalisa ukuthi lawo ahlala inyanga yoke, ngelimi lesiyeni baye bathi yi-fifty megabytes, fifty megabytes fifty gigabytes.

Idatha kufanele libize intengo ephasi khulu nalithengwa bentwana besikolo. Mhlamunye intengo yakhona ingadluli emakhulwini wamaranda. Ekhulwini lamaranda lingadluli inani ngombana abantwana besikolo ngibo ababa nomsebenzi omnengi ofuna idatha. Ekubonakalisa ukuthi bayahluleka kukobana baqede umsebenzi loyo ngombana banganalo idatha liyabiza khulu.

Likhona idatha lebusuku, elisebenza ebusuku. Kukhona idatha elisebenza emini. Amadatha ahluka njalo.